Ngicabanga ukuthi abanye abantu bakhona ukwenza izinto abazithandayo, phecelezi ama-hobbies, ukuthi kube indlela abasebenza ngayo eyimpilweni. Kuhle kakhulu loku, ngokuba kusho kona ukuthi usuke uyiholile ukuthi uwumuntu onjani empilweni. Kanti kubanzima kakhulu based on i-education yethu yase-South Africa ukuthi umuntu aka-test-wa ngalokhu akuthandayo ngafuthi ngalokhu akwaziyo. Kanti uma kungatsheyintshwa isistimu education, ukuthi idizayinwe ukuthi ikhone ukubheka ithalente lo muntu kusase-early, kanti futhi a-shape-we according to indlela yale thalente lakhe, ikakhulukazi. Ngokuba vele kunzima ukuthi umuntu ehambe akhule, engazazi ukuthi kahle kahle yena uyenzelweni. Kanti kuhle ukuthi kuthathwe ithalente kanti namakhono omuntu kwenziwe ukuthi a-shape-iwe, azokwazi ukuba asithathe izinto ayithandayo nayikhonayo akwazi ukuyenza imali ngazo.

Ngokucabanga kwami, izikolo zingaqiniseka ukuthi kufika amakhodi wezemidlalo kuzo zonke izikole, ngokuthi kube ne-national framework, yale midlalo le. Kube nendlela yokuthi u-government uyadizayina ukuthi uyenzenjani ukuthi kuzofinyelela wonke. Ku-introduce-zwe kukharikhulamu ngokuba i-sports sibalulekile futhi, kanti siyayishintsha impilo yomuntu. So, uma ngayenzeka ukuthi si-introduce-zwe ku-curriculum, sifakwe phakathi kukharikhulamu, ukuthi si-incorporate-wa kanjani ukuthi sizokhona ukufinyelela, ngisho nasebantwaneni basemakhaya, sibe i-part ne part yekharikhulamu. Mina, ngicabanga ukuthi ingafinyelela kanjalo.

Izikole, zingagweme ukutubeka kwabafundi ngokulinganisa izifundo nezidingo zokuphila kahle ngale ndlela elandelayo. One, ngokunciphisa umsebenzi omningi. Okwesibili, ukuhlanganisa imidlalo nezemidlalo. Okwesithathu, ukusekela impilo yengqondo, kube nochwepheshe bokweluleka esikoleni. Okwesi-four, amashejuli alinganiselayo, kungahlanganiswa ukufunda nokuphumula, ukusebenzisana nabafundi nabazali. Ngiyacabanga ukuthi lokhu kuzawusiza kakhulu phambi kahle bafundi, lokhu kuzawusiza ukuthi abafundi baphile kahle, bafunde kahle, futhi bangacindezeleki.

Ngibona kuhluke kakhulu kunezikolo ezingathi, phecelezi ama-multiracial school, ngokuba nezikolo eziselokishini. Izikolo zaselokishini, izingane azidlali nhlobo akunama-sporting code. Kuba nje nesizini, isizini yakhona futhi i-last-a two weeks, mhlampe kuba nento zokugijima nama-shotput. Kanti, uma zikhona lezo zinto, ama-equipments awekho, uma ngibheka, ngiqhathanisa neyikole ama-multiracial, or iyikolo zasedorobheni kuba nama-sporting codes that go thoughout, ahamba unyaka wonke, kanti awakhethelwanga isikhathi esithizeni. So, kungayenzeka nje ukuthi kube naselokishini, kube nabo-coach, abotisha abazoba-dedicated or abokanye abazokunikezwa yona lendaba ukuthi mabebhekane nama-sporting codes.

Ukuzivoncavonca ngokweqile kungaba yingozi, ngoba kungaholela ekulimaleni komzimba njengo, njengokudabuka kwemisipha noma ubuhlungu bamalunga. Ukukhathala okungapheli, umzimba awutholi isikhathi sokuphumula, kungakhathala lokhu okweqile. Ukugula kakhulu, amasotsha omzimba ayababuthakathaka. Ukudangala noma ukucindezeleka, umuntu angaphelelwa amandla, noma injabulo, phecelezi depression. Ukuncipha kokusebenza kahle, amandla nomgomo kuyancipha.

Iqembu engilikhonze kakhulu okubizwa i-Kaizer Chiefs. Ngilithandela ukuthi linomsebenzi eliwuyenzayo emphakathini, kufana ne njengama-feeding scheme, kakhulukazi iprogremu engiyithandayo, i-tech, women in tech. Kulapho-ke baqeqesha, abaqeqesha abesifazane ukuthi bajwayele, ikakhulukazi ukusebenza, nokwazi ngeyindaba zamakhompyutha nange-programming.

Imicimbi yezemidlalo ngamazwe ngamazwe ingahlanganisa ukudla, umculo, amasiko, ukuze kudaleke ubumbano phakathi kwabantu. Nazi izindlela ezingayenzwa ngayo. Imikhosi yokudla, abantu bangazama ukudla okuvela emazweni ahlukene. Okwesibili umculo, kube nembukisano yomculo nezinsimbi zendabuko. Okwesithathu amasiko, kuboniswe izingubo, umdanso namasiko ezizwe. Owesine ubumbano. Konke lokhu kusiza abantu abavela ezweni ngezizwe, ukuba bahloniphane futhi bajabulelane umehluko wabo. Le mixoxo yenza imicimbi yezemidlalo ijabulise kakhulu, futhi ihlanganisa abantu bomhlaba wonke. Ngiyabonga.